Mo setsong sa me, batho ba ne ba apara diaparo tse di dirilweng ka matlalo a diphologolo, makana le masela a lolegileng mo ditiragalong. Mo dingwageng tse di fetileng, diaparo di fetogile go akaretsa tse di gompieno jaaka dikurudu, ditlhale le borikwe. Mme diaparo tsa setso, di sa ntse di aparwa mo meletlong ya selegae go bontsha boitshupo le boitumelo.

Ee, diaparo tsa setso di ka apara mo ditiragalong tse dikgolo jaaka di conference-e ka gore di bontsha boikgantsho jwa setso, boitshupo le tlotlo ya mo setsong. Gape di dira gore tiragalo e nne le pharologanyo le tlotlo.

Ke akanya gore mosese wa setso o montle thata ka gore o mebala-bala. O le montle, ebile o bontsha boikgantsho le boitshupo jwa basadi mo setšhabeng sa rona. Gape o a aparwa mo meletlong e e botlhokwa. Se se dira gore o nne o kgethegileng.

Diaparo tsa setso ga di rotloetse bana go apara tse di bokhutshwane. E ne e le karolo ya setso le boikgantsho. Fela gompieno, batho ba bona diaparo ka tsela e e farologaneng.

Mekgwa ya go apara diaparo, mabenyane le mokgwa tshwantsho di bontsha setso sa motho ka gonne di supa boitshupo le tumelo. Tsela e batho ba aparang ka yone e ka bontsha setšhaba sa bone, maemo kgotsa boleng. Mme e thusa go boloka ditso di tshela ka ponalo.

Go ya ka setso, mosadi yo o nyetsweng, o tshwanetse go apara mosese kgotsa setlhako sa tlhogo go bontsha tlotlo, boikokobetso le maemo a gagwe a bosadi. Se se dira gore a kgaogane le basadi ba ba sa nyalwang mme a bontshe seriti le maikarabelo.

Diaparo tsa setso sa setswana, di ne di dirwa ka matlalo a diphologolo. Mme morago, ka masela a a nonofileng jaaka kgotene kgotsa bobowa. Matlalo a ne a dirisiwa ka gore a fitlhelega, a futhumatsa ebile a tiile. Diaparo tse ke di itseng ke leteisi, mosese, khiba le seanamarena.

Setso le diaparo tsa basadi, di amana thata ka gore diaparo di bontsha boitshupo ditso le boleng. Diaparo tsa setso tsa basadi di bontsha tlotlo, maemo le boikgantsho mo setsong.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le tse tsa gompieno. Di ka kopangwa kgotsa di aparwa mo meletlong e e farologaneng. Go dumela setso le go itumelela mekgwa ya gompieno.

Ditswana tse di farologaneng di ama diaparo tsa basadi ka mekgwa, mebala le masela. E supang tumelo le ditso. Diaparo tsa setso di thusa go boloka bosetso ka go tsweletsa ditso le boitshupo mo dingwageng tse di latelang.

Ee, mekgwa ya gompieno e e dumelang basadi le banna go apara diaparo tse di tshwanang, e ka thusa go rotloetsa tekatekano ya bong. E feditse mekgwa ya setso ya gore diaparo ke tsa basadi kgotsa banna fela. Mme e fa batho tokologo ya go iponagatsa go sa kgathalesege bong. Mokgwa ono o tsamaya le nako ya gompieno fa go tlotlwa boitshwaro le go akaretsa botlhe.